Mbuelo dza vhashumi dza UIF, dzi nga thusa muthu ane a kha ḓi tou bva u xelelwa nga mushumo. Nga u mufha vho zwiṱuku, u vhuya u swika a tshi kona u wana muṅwe mushumo a zwi fani na u sa wana tshithu.

U renga eithaimi nga bannga, zwo no tsireledzea ngauri ho novha na zwiga zwinzhi zwine bannga yo zwi ḓisa kha u ita kha u thusa u tsireledza u renga zwithu online.

Maga ane muthu a tea u a tevhela musi a tshi ita khumbelo ya UIF lwa u thoma, ndi u ḓadza dzifomo a to ya ofisini dza UIF u fhedzisa u apuḽaya.

Ndi zwa vhuṱhogwa uri muthu a ne a khou renga nnḓu lwa u thoma a vhulunge tshelede ya dibosithi, ngauri tshiṅwe tshifhinga dzi bannga a dzi ṋei tshelede ya ḽounu yoṱhe. Nga nnḓani ha zwezwo hu ḓivha na zwiṅwe zwine muthu a nga kha ḓi tea u zwi badela zwi songo lavhelelwa.

Dziṅwe medical aid, dzina vhathu vha ne dza vhashumisa kana zwibadela zwane dza tendela uri muthu aye khayo khazwo. Ndi zwiṅwe zwa zwitenwa zwine muthu anga zwi lavhelela na miṅwe ya mishonga medical aid i a badela fhedzi huna miṅwe yane a i badeli.

Ee vhathu vhanzhi vho vha vha tshi ḓo kona u renga nnḓu, nga vhe ṱhoḓea dza dibosithi dzo vha dzi fhasi. Ngauri vhathu vhanzhi vha balelwa u vhulunga masheleni ane a kho ṱoḓea malugana na dibosithi.

Funeral cover ndi inishuarentse, yane yo itelwa u thusa kha u vhulunga mufu i ḓisa thuso ya masheleni.

Khaedu dzane vho mme vha ṱangana nadzo musi vha tshi ita khumbelo ya mbuelo dza u beba dza UIF ndi uri vha fhedza vho humela mushumoni vha sathu badeliwa tshelede nga UIF.

Zwine muthu a tea u zwi thanyela musi a tshi ṱoḓa u ita khumbelo ya u shandukisa masheleni awe, ndi uri u ḓo kona na u lifha mulandu musi tshifhinga tshi tshi ya.

Nyimele yo raloho ndi nga i tandulula nga u isa mukegulu sibadela tsha ne a hu ṱoḓei masheleni tshibadela tsha muvhuso.

Ndi zwa ndeme u ṱola tshanduko dza mvelelo dza tshelede Afrika Tshipembe kha vharengi vha nnḓu lwa u thoma. Ngauri vha nga sala vha si tsha kona u lifha tshelede nga ṅwedzi nga ṅwedzi zwi tshi vho vha ḓurela.

Prime interest rate, ndi interest yane dzi bannga dza dzi riṋe vhadzulapo nga kha khayo. Musi bannga dzo engedza prime interest rate zwi amba uri ndifhedzo dza tshikolodo dza ṅwedzi muṅwe na muṅwe, kha khadzimiso ya nnḓu dzi ya nṱha dzi a gonya.

Miṅwe medical aid ia shuma kha maongelo oṱhe, hone hu ḓivha na miṅwe medical aid yane i ya shishi i shuma kha maongelo o imaho nga uri fhedzi.

Ndi zwa ndeme uri vhadzulapo vha hole vha wane masheleni avho kha dzi ṱhingo, vha songo ya midubani na davhani u itela u fhungudza u homboka ha masheleni.

Bannga i nga fhungudza interest rate, u itela u ṱuṱuwedza vhathu uri vha dzhiye khumbelo dza masheleni.

Tshithu tsha ndeme ndi u shumisa zwi imiswa zwire mila mulayoni nahone zwo tendeliwaho.

Ee ndi a themendela puḽane ya tshibugwana tsha mbulungo kha muthu wa miṅwaha yanga, ngauri a ri ḓivhi ḓuvha na tshikhathi.

A thi tu ḓivha fhethu hune muthu a fanela u yo ita hone, ṱhoḓisiso musi a tshi vula funeral cover.

Ndi nga humbela thuso ya u ṱoḓa u ḓivha mafhungo nga vhuḓalo, nga u vhudzisa financial advisor.

Hai a thi athu u vhuya nda kwamea nga tshifhinga tsha u lindela phoḽisi.

Uri muthu a kone u swikelela u ṱoḓa mbuyelo dza vhulwadze dza UIF, u tea uvha o vha a tshi shuma. A dovha hafhu a contribute kha UIF nga ṅwedzi nga ṅwedzi.

Khwiṋe ndi uya banngani i re mulayoni, u ita khumbelo ya u shandukisa masheleni.

Musi muthu a tshi ita khumbelo ya masheleni ngomu banngani, huna zwidodombedzwa zwane zwa fanelwa u dzhiiwa zwi nonga siṱetimethe tsha banngani na payi siḽipi inobva mushumoni na ID.

Musi ndi tshi ita khumbelo ya garaṱa yanga ya u thoma ya tshikolodo ndo tea u u, ṅwala luṅwalo lwa khumbelo ya garaṱa, nda dovha nda ḓisa zwitatamennde zwa bannga zwa miṅwedzi miraru, vha dovha hafhu vha ṱoḓa dzi payslip dza miṅwedzi miraru.

A tho ngo vha na khaedu kana mbilahelo musi ndi tshi ḓadza fomo ya garaṱa ya tshikolodo ngauri ndo ndo zwi ita kha founu, muthu wa bannga a khou mmbudza zwoṱhe zwine nda tea u zwi fhindula, a dovha hafhu a fhindula na mbudziso dzoṱhe dze nda vha ndi nadzo.

Ngeletshedzo ine nda nga i ṋea muthu ane a khou ita khumbelo ya garaṱa ya tshikolodo lwa u thoma, ndi u tou founela bannga kana u tou ya banngani thwii, uri a kone u fhindulea kha mbudziso dzoṱhe dzine a nga vha a nadzo.

Kha nḓila dzo fhambananaho dza u ita khumbelo ya garaṱa ya tshikolodo u ya nga kuhumbulele kwanga ndila ya khwine ndi ya u tou ya banngani kana u ita khumbelo u khou shumisa founu kana nga u tou founela ngauri ndi zwa ndeme u vha u na muthu ane a ḓo u ṱalutshedza dzoṱhe mbilaelo dzine u nga vha u nadzo kana u ita uri u pfesese zwiṅwe zwa zwithu zwane u balelwa u khou balelwa u zwi pfhesesa.

Tshenzhemo yanga, khumbelo ndo i ita kha founu, maitele a hone o tshimbila zwavhuḓi nga maanḓa.

Muṅwe muthu a nga khetha akhaunthu ya u vhulunga tshelede tshifhinga tshoṱhe nṱhani ha akhaunthu yo ḓoweleaho ya u vhulunga tshelede, a tshi itela uri a songo ṱavhanya u u i wana tshelede ine a khou i vhulunga.

Akhaunthu ya dibosithi yo dzudzanywaho ndi akhaunthu ine i na tshifhinga tsho kaliwaho u saathu kona u bvisa masheleni e wa a vhulunga muthu a a bvisa masheleni tshifhinga tshi saathu swika hu a vha na mbadelo dzine a tea u dzi badela.

Zwithu zwavhuḓi zwa u thoma dibosithi yo dzudzanywaho musi u tshe muṱuku ndi uri tshelede i a kona u aluwa nga u ṱavhanya.

U vula dibosithi yo dzudzanywaho zwi a thusa muthu u swikelela tshipikwa tsha masheleni ngauri muthu ha koni u wa u wana masheleni nga u ṱavhanya, zwine zwa thusa uri muthu a songo shumisa masheleni e a vhulunga u ita zwiṅwe zwe a vha a songo dzudzanyela zwone.

Zwipikwa zwa tshifhinga tshilapfhu zwine zwa nga dzudzanya u shumisa akhaunthu ya dibosithi yo dzudzanywaho, ndi zwipikwa zwi ngaho u isa ṅwana tshikoloni kana u vhea tshelede yane muthu a ṱoḓa u i shumisa nga murahu ha miṅwaha yo vhalaho.

Bannga i ya kona u shumisa tshelede i re kha dibosithi yo dzudzanywaho nga u i investor ya kona u wana interest kana nzwalelo.

Ee dibosithi yo dzudzanywaho i ya vha nḓila yo tsireledzeaho u vhulunga u itela zwipikwa zwihulwane, u nga u vhulunga tshelede ya yunivesithi kana u renga goloi ngauri muthu u a kona u swikelela masheleni e a ḓivhudza u vhulunga one.

Ndi nga ḓiimisela u valela tshelede yanga kha dibosithi yo dzudzanywaho u swika miṅwedzi ya rathi.